Ngizizwa ngingeneme ngempela, futhi ngidumele ngoba umuntu ebengimithembile ukuthi ngizotshala naye izimali, ubonakalisa ukuthi akathembekanga. Kanti futhi-ke ngizizwa ngisaba ngoba angazi noma ngiyophinde ngiyibone na inkence yami.

Eyi, ngithuke kakhulu ngoba phela kade ngibhadara imali, ngakho-ke angisazi noma uma sengidinga usizo, ngizokwazi yini ukulithola usizo.

Angazi ngempela ukuthi sengizowenzenjani, ngoba phela mina bengilidinga lolu sizo ngempela lwe-medical aid. Manje-ke ngoba ngisesimeni esibucayi kanjena, nempilo yami ingekho yinhle kangaka, angazi ngempela ukuthi ngizoyenzenjani, angazi noma lukhona yini olunye usizo ongangisiza ngalo, mhlawumbe noma ungiluleke ukuthi ngenzenjani.

Ewu, bakithi ngangingathembi ukuthi nami ngizoze ngikwazi ukuthola inzuzo engaka. Ngempela ngangingathembi ukuthi i-forex ingasebenza. Kodwa manje ngiyazibonela nami, futhi sengizokwazi ukutshela abanye abantu ukuthi nabo bazame inhlanhla. Hhayi, ngeneme ngempela.

Uma ngibheka futhi ngiqhathanisa lezi nhlelo zombili, ngiyabona ukuthi kukhona enye iphrimiyamu enkulu kakhulu. Ngalokho-ke, ngiyabona ukuthi hhayi, izongidida kakhulu, futhi angeke ngikwazi nokuthi ngisebenzise imali yami kwezinye izinto zasekhaya. Ngakho-ke ngiyabona ukuthi kungcono ngithathe le phrimiyamu engathi inamanani aphansi, ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngiziphilise.

Kubalulekile kakhulu-ke ukuthi wazi ukuthi iyiphi imali engenayo, futhi yiyiphi imali ephumayo, ukwazi futhi nokuthi ubheke ukuthi uma utshala imali yakho, yisiphi isikhathi la ozokwazi ukuthola inzuzo enkulu kakhulu. Lokho kulula ngoba uvele ubheke la, bayakubonisa kwi-ephu yakhona ukuthi la ungathi uma utshala ukwazi ukuthola imali ethe xaxa.

Ngicabanga ukuthi bekuyoba nzima kakhulu ukuthi abantu baxhumane. Izinkundla lezi ziyasiza ngoba, noma abantu behlala ekudeni bayakwazi ukuxhumana kalula futhi, lokho kwenza noma kunesimo esiphuthumayo ukuthi bakwazi ukuxhumana, bakhulumisane bese izinto ziyenzeka ngokushesha.

I-gap cover, isiza ngoba uma kunesimo engasazi ukuthi sizodinga imali, noma sizokudinga wena ukuthi usizakale kwezomtholampilo. Uyakwazi-ke ukuthi uyisebenzise le gap cover. Izokusiza ngoba ngaleso sikhathi, mhlawumbe usuke ungenakho ukuthi kukhona into ongathatha kuyo, noma kukhona abantu ongathatha kubona. Ngakho-ke i-gap cover ingakusiza kakhulu kulokho.

Uma ibhange inginika i-overdraft, nginayo imali eshisiwe yokuthi ngingakwazi ukuqhubeka nezinto zami unyaka wonke. Ngingacela ukuthi bangangiphi yona, ngoba uma ngiyithatha ngingazithola sengisenkingeni yokuthi sekumale, kumele ngibhadare. Ngakho-ke ngiya, ngayiyeka, noma ngingathatha isinqumo sokuthi ngingayithathi i-overdraft, ngoba ngizobe nginayo imali esuke ikhona engingakwazi ukuyisebenzisa.

Kona ngiyathanda impela ukuyithatha le mali, futhi ngiyayidinga kakhulu ngoba ngifuna ukwakha indlu yami enhle. Kodwa manje into engikhathaza kakhulu ukuthi, le mali engizobe ngiyithatha iningi kakhulu. Manje sengicabanga ukuthi uma kungenzeka nje ngilahlekelwe umsebenzi, ngingaba nenkinga kakhulu ukuthi ngiphinde ngikwazi ukuyibhadara.

Ngingathumela imali ngisebenzisa i-ephu yebhenki. Ngalokho-ke, ngingenza ukuthi nami ngikwazi ukubona ukuthi kuthumeleke imali engakanani. Ngoba-ke futhi ngingakwazi nokuthi ngiphinde mina ngithumele loyo muntu engifisa ukumnikeza imali i-SMS yokuthi abone ukuthi engayikhipha kuphi imali. Esikhathini esiningi uma uthumela imali nge-ephu yebhange, uyakwazi-ke nomuntu umthumelela imali ukuthi ayoyikhipha ezitolo noma ebhange qobo.